Fa ke ne ke ka neelana ka leeto la helicopter-ra la teropo ya rona kana kgaolo ya me, ke ne ke tla ya kwa Letlamoreng Dam kana ka ba isa ko museum-ong mo ba tla ithutang ka hisetori ya rona le toropo ya rona.

Dikgwebopotlana di ka dira gore ba nne le se e le goreng ke sa motse yoo, ba seka ba leka gore ba bontshe batho ba ba tswang kwa ntle dilo tse ba setseng ba di itse, ba ba tseye ba ba ise kwa mafelong a e le goreng ga go ise go e ope wa batswa ntle ba ka itumelela thata dilo tse di ntseng jalo.

Go dirisa koloi e le nngwe go ya kwa tirong go tokafatsa matshelo a rona thata ka gore ga re dirise madi a le mantsi go reka lookwane ebile gape ga re ntshe mosi o le montsi go kgotlhela loapi.

Ka bomadimabe ga ke ise ke dire mokgele o o tshwanang le oo.

Kwa metsesetoropong, batho ga ba ba ntsi jaaka kwa ditoropokgolong, mme seno se dira gore bakgweetsi ba ditekisi ba nne le batho ba ba bikinyana ba ba ka ba tshegetsang mo kgwebong ya bone. Mme Uber kana yone Bolt-e e ba tseela ditiro mo go se nene ka gore ba tsaya batho ba nkabo ba ile go palama kwa ditekising tsa bone. Mme fa e ne e le kwa ditoropokgolong ba nkabo ba itse gore go na le batho ba bangwe ba e le goreng ba tlile go palama.

Ke nagana gore maemo a rona ditsela tsa mafelo a a kgakala a botokanyana mo dinageng tse di mabapi tsa Aforika Borwa, mme fa o tswela kwa dinageng tsa kwa ntle di gaisa tsa Aforika Borwa, mme ga se tse dintsi tse di gaisang tsa Aforika Borwa go na le tse re di gaisang.

Ke nagana gore ditlamo tse digolo tse di tshwanang le bo Uber le Bolt-e, di fa batho ba bangwe tšhono ya tiro ga ke gana mme bothata ke gore di tseela ba bangwe tiro, fa o ka ba le lengwe la bulega.

Fa go na le mongwe yo o tsereng morwalo wa ka ka phoso, ke ya kwa di ofising tsa boemelafofane joo, ke a go leka go batlisisa gore morwalo wa me o tserwe ke mang.

Sa ntlha, se re a go se dirang fa go na le dingangisano mo tseleng le ditsala, ke ka leka gore ke ba didimetse, re didimale go fitlhelela maikutlo a ritibala. Morago ga moo, re tla leka go bua ka bongwe ka bongwe gore re fitlhelele tharabololo ya bothata.

Fa go ka nna le mongwe wa rona o ke bolwetse mo leetong leo re ka dira ka natla go batla kana bookelo jo bo gaufi mme leeto la rona re ka le emisa bikinyana gore go fitlhelela motho o re tsamayang le ene a kry-a thuso.

Lefelo la histori le le nkgatlhang thata le nkileng ka letela ka leeto la bese ke Taung Heritage Site ka gore mo teng motho o ithuta ka ga batho ba ntlha pele ga rona batho re nna teng.

Ke ka leka go tlhalosetsa batho ba ba berekang mo garage-tšheng gore le fa re lebetse dikarata tsa rona tsa go patela a re leke gore re le romelele sengwenyana gore re patele petrol-e ya lona.

Ditlamo tsa e-hailing di ka dirisa mokgwa wa cyber security gore di ka sireletsa tshedimosetso ya badirisi ba tsona.

Barukutlhi ba dirisa tšhono e nngwe le nngwe go ka fitlhelela se ba se batlang. Ka jalo mokgwa wa e-hailing ka kgang ele ta gore batho ba kopana le batho ba ba sa ba itseng, mokgweetsi yo o tlo be a go kgweeletsa ko lefelong le le rileng ga o mo itse. Ka jalo batho ba dirisa tšhono eo gore ba dire borukutlhi jwa bona.